Swakudya leswi nga emathinini na leswi nga na ayisi swi nandziha ku fana na leswintshwa ina hikuva swakudya leswi nga le mathinini swi endleriwe ku tshama emathinini naswona swakudya leswi nga na ayisi swi endleriwe ku tshama eka xigwitsirisi.

Vu vuvabyi lebyi kumekaka eka swibyariwa swa le mapurasini ku nga lebyi mavona ya vulavula hi mimoya u nga byi tshungula hi mirhi wa ku tirhisa ndzeni vuvabyi bya mfukuzana byi nga tshunguriwa hi vuhandzuri.

Ina swakudya leswi nga le mathinini swi kahle eka rihanyo ra hina hikuva swo tala swa swona swi na matsavu naswona swa pfuna eka ku aka miri.

Mbuyelo wo va nyama yi omisiwa hi lowu swi fumiwile eka ti vitamin na timinerali swi na mafurha ya le hansi swi na ti protein ta le henhla swinene.

Ina hikuva yi endla swimilana swi nga ha kuli kahle swi byona swimilani swa khukhuleka hi ku tala ka mati hikokwalaho ka ndhambi.

Va nga xava michini yo senga hi yona leswaku swi ta va olovela ku tlula ku ri va thola vanhu vo tala michini yo senga yi endla swilo swi olova eka van'wamapurasi.

Ndzi nga kambela michini yo tshovela leswaku ya ha tirha kahle naswona yi basile na ndzi ta lunghisa no basisa laha ndzi nga ta veka kona swakudya leswi ndzi nga ta swi tshovela.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a cheleta swimilana swa yena mpundzu nhlekani ni madyambu leswaku swi ta kuma mati yo tala u fanele ku endla leswaku swi kuma masana ya dyambu laha a nga swi byalela kona a nga ha tirhisa manyoro leswaku swi ta kula kahle.

Swimilana swi fanele swi hlakuriwa nhova leswaku swi ta kula va fanele ku swi sirhelela swimilani eka swivungu na swin'wanyana leswaku swi nga dyiwi swi ta kula kahle va fanele ku swi sirhelela eka swifuwo swa vona leswaku swi nga dyiwi hi swona.

Michini yo pfuna ku byala ku hlakula na ku tshovela swi pfuna varimi eka ku cinca ka maxelo na leswaku va nga kota ku hlula njhani loko maxelo ya cinca va kota ku tihlanganisa na varimi van'wana ku fika matiko xihandle na vamabindzu va misava hinkwayo.

Loko u lava ku va murimi u fanele ku va u kota ku tirha na vanhu u fanele ku va u kota ku byala ku cheleta no tshovela swimilana murimi u fanele ku tiva tindlela leti a nga kotaka ku sirhelela swimilana swa yena loko swi hlaseriwa kumbe swi dyiwa hi swiharhi na swinyenyani na swifuwo.

Ndza pfumela hikuva ntsengo wa minxavo ya swakudya wu ya ehehla loko wa swa vurimi va nga kumangi swimilana swo tala loko va kumile swimilani swa ku tala mintsengo yi ya ehansi hi leswi swi endlaka leswaku ndzi pfumelana na swona.

Ndzi ehleketa leswaku va vula tano hikuva vantshwa a va ha tirhi hi mhaka michini na thekinoloji leyi nga le mapurasini hi swona swi endlaka leswaku va pfumala mintirho.

Mintlhontlho leyi langutanaka na yona eku tirhiseni ka mpfuxeto wa misava na Agri-BEE hi leyi ku nga leswaku vanhu lava va nga na mapurasi va kota ku kuma ndhawu ya vona leyi a va tekeriwi yona hi ku ringana.

Omisiweke mina ndza yi tsakela hikuva loko ku kala gezi kumbe ku nga ri hava tihomu ta ku tshivela hi hi tona ma khenseka wa swi kota ku dya yona nyama yeleyo na vuswa u dya u tlhela u xurha.

Vanhu va mfumo va fanele ku pfuna van'wamapurasi leswaku va kuma swakudya va va pfuna na hi laha va nga ta kota ku byala kona swimilana swa vona ku vafanele ku va pfuna leswaku va kota ku xavisa swakudya leswintsongo va nga ta va va swi vekile leswi nga va nga swi hlayisa ku nga se fika dyandza.

Van'wamapurasi lavatsongo eka swakudya leswi va swi byalaka swi nga va khumba njhani timhaka ta maxelo va nga khumbiwa hi timhaka ta maxelo loko ku va na dyambu va nga pfumala swakudya swa ku xavisa hikuva switsongo leswi swi nga kona hi leswi va nga ta kota ku dya swona na mimiti ya vona ku loko ku ri na mpfula ya xihangu yi nga khukhula swimilana leswi xiphongo va nga swi byala va sala va va nga ri na swa ku xavisa naswona swi ta endla leswaku mabindzu ya vona ya va ehansi swinene.

Va ta pfuneka eka swo tala hikuva va nga kota ku byala swimilani swa vona va nga kota ku tshovela swimilana swa vona va nga kota na ku khulurhela swimilana leswi loko va heta ku swi tshovela va nga kota na ku basisa.

Ina hikuva ku tirhisa ndlela ya xisayense swi endla leswaku va kuma swifuwo swo hambanahambana na ku va swi va swi ri swikulu eka leswi swi nga kona swa khale leswi swi nga ri tirhiseriwangi ku science naswona swi endla leswaku vanhu va dyondza tindlela to hambana ta ku tswalana ka swifuwo.

Ndzi nga kambela ku onhaka ka michini leyi nga kona epurasini ndzi nga endla leswaku michini yi tshama yi basile ndzi nga endla leswaku ku cheriwa mafurha ndzi nga endla leswaku ku va na lani hi nga veka kona swo rima hi swona endzeni ka yindlu.

Swivungu swa tixakaxaka leswi nga kona u nga swi dlaya hi ku byala swimilani hi malembe yo hambana hi ku hambanahambana ka swona u nga tshika ku byala matamatisi ekusuhani na swifaki u nga chela mafurha ya timinerali leswaku u ta kota ku susa swivungu leswi va ka kona eka swifaki.

U nga tirhisa tibangi kambe wu ya vununa ku engetela swifuwo hikuva u nga kota ku tirhisa tibangi ta mbewu ya vununa u ti chela eka swifuwo swa vavasati leswaku swi kota ku bebula kumbe ku tswala swifuwo swin'wana.

A ndzi ta ringanisa njhani vutihlamuleri lebyimbirhi ndzi nga tirha vutirhi bya mina bya vupurasi kusukela nampundzu ku fika ni hlekani leswaku ni madyambu ndzi kota ku dyondza vudyondzi bya mina lebyi ndzi lavaka ku byi yisa emahlweni.

Swakudya swo tenga na ku aka miri swa engeteleka swi hunguta tikhilomitara ta swakudya na ku endla swakudya leswi nga na rihanyo swo tala hi ku olova swi va kona ka vaaki va doroba mikateko ya swa ikhonomi swi endla mitirho na ku nghenisa muholo eka vaaki va doroba ngopfungopfu lava ku langutana na ku pfumaleka ka mitirho ku aka muganga swi endla swivandla swa vutshamo eka burisano wa vaaki na ku dyondza hi ku humelerisiwa ka swakudya.

Insurance ya swifuwo swa swifuwo leyi fungetaka ku lahlekeriwa na ku onhaka ka swifuwo swa swifuwo ku katsa ndzilo na leswi khumbaka maxelo kumbe ku hlaseriwa hi swiharhi swa nhova insurance ya swimilana leyi funungetaku ku lahlekeriwa endzeni ka ndhawu laha swimilana swi byariwaka kona hi mhaka swilo swa ntumbuluko switsotswana na mavabyi i nkoka wa xitirho eka ku kota ku hlayisa na ku lawula khombo insurance ya mimovha leswi swi funingetaka mimovha tithekitara na michini yin'wana leyi tirhisiwaka hi van'wamapurasi.

Ku vumbiwa ka manyoro ku tirhisa ka manyoro kusuka eka ku endla manyoro eka swihambukelo endzeni ka nghadi ya munhu swi nga tekeka tanihi ku hlayiseka naswona i ndlela leyikulu ku tirhisa ka manyoro kusuka eka manyoro yo endliwa a xihambukeleni ku va u endla swilo leswi u fanele ku ambala tibutsu na swimandlamandla leswaku u ta kuma basiso.

Ku humelerisa ka swakudya kwala kaya swirhapa swa le henhla ka lwangu swi ngetelela ku kumeka ka swakudya swo tenga swi hunguta hakelo wa swifambo na ku humesiwa ka swilo swo biha ku aka muganga ku avelana maendlelo ya ku rima swi sindzisa yo twisisa ya muganga na ntirhisano eka van'wamapurasi ku hunguta ka mbangu wa ntshikelelo hi ku hunguta swifambo na ku tlakusa maendlelo yo tiyiseleka swi nga pfuna ku hunguta mbangu wa xivandla xa minenge wa ku humelerisa swakudya.

Vuhlayiseki bya swakudya na vutomi byo tihanyisa vurimi byi nyika swiphemu lexikulu eka mphakelo wa swakudya eAfrika-Dzonga ku tiyisisa ku kumeka ka swakudya ku fikelela ka mali ku ya hi ntalo wa vanhu hi laha vanhu va kotaka ku kuma ngopfu mintirho kona ngopfungopfu ematikoxikaya swa ikhonomi swo nghenisa xandla vurimi byi nghena eka xiphemu xa nkoka xa GDP ya tiko ku hoxa xandla hi ku angarhela ku kula ka ikhonomi vuvekisi bya swilo eka vurimi wu nga rhangela ku engetela vuhumelerisi bya swilo na ku tiyiseleka .

Muvuyeriwa ku tiviwa u fanele ku tiveka u nga vi ni vukungundzwana ku kumeka ka misava ku va ndhawu ya laha misava yi nga ta avelaniwa kona yi ri kona nseketelo wa vukorhokeri vanhu lava va nga ta ku seketela vuswikoti bya muako ku va u ti hlanganisa eka swa muganga u fanele ku va na switirhisiwa swa timali.

Ku hambana ka ntanga kumbe xinsin'wana xa le kaya ntanga hi laha vanhu va byalaka switsongo leswi va nga ta lava ku swi tirhisa swo fana na muroho na swin'wana na swin'wana xinsin'wana hi laha ku nga masimu ma le kaya laha ku byaleku swo tala nyana swo fana na mavele kumbe miroho na swin'wana na swin'wana ku hambana ka ntanga kumbe masimu lamakulu ntanga hi laha munhu a byalaku leswintsongo masimu lamakulu hi laha ku kumekaka swakudya swo tala swinene.

Ndzi nga hlawula manyoro lama endliwaka ekaya hikuva manyoro lama endliwaka ekaya u nga wa kuma nkarhi wun'wana na wun'wana kambe manyoro ya tikhemikhali a ma kumeki hikuva u ma kuma loko u ri ni mali ya ku wa xava naswona manyoro ma tikhemikhali ma endla leswaku loko u nga ha ri na wona swakudya swa wena swi nga mili swona naswona swi nga vi na ntshovelo wa kahle kambe manyora ya ya le kaya u nga wa kuma nkarhi wun'wana na wun'wana naswona wa swi kota ku ma endla loko ma kayiverile leswi swi endlaku leswaku u tshovela swakudya swa kahle.

Ndzi nga va byela leswaku ku va munhu a sungula xirhapa a swi tiki naswona ku va munhu a va na xirhapa xa yena swi endla leswaku a kuma swakudya swo aka miri leswi swi nga kumekiku emavhengeleni naswona wa swi kota ku ti endlela xirhapa xa wena emutini wa wena eka ndhawu leyitsongo leswi swi endlaku leswaku ndzi va byela leswaku va fanele ku joyina hikuva loko vo tikuma va ri na xirhapa ku kayivela ka swakudya ku ta hunguteka naswona va nga swi kota ku phamelana na vamaxaka kumbe vomakhelwani lava pfumelaka swirhapa swa vona.

spekboom i ximilani xo hlawuleka lexi tivekaka na hi vito ra pork bush kumbe swakudya swa ndlopfu lexi i ximilani xa xintu xa rihlaza leri tshamaka ri ri kona i mbangu wa swilo swa mahlori swo tirha xi na vuswikoti byo lwisana na ku humelerisiwa ka carbon-i leswi ku nga hava ximilana xin'wana na xin'wana xi nga ta kota ku swi endla spekboom xi kumeka ekapa ya le vuxeni ngopfungopfu a xikarhi ka ndhawu ya le Karoo.

Vaxavi lavakulu va swixavisiwa swa vurimi bya Afrika-Dzonga i vanhu lava va nga kotiku ku rima naswona ku nga va ku ri vanhu lava va nga dyondzelangiku swa vurimi kumbe vanhu lava va nga na mabindzu lamakulu lama ma lavaku leswi varimi va nga swi rima naswona ku va va xava swakudya leswi va lava ku swi teka va ya swi endla swi kula leswi loko swi endliwile swi kula swi nga va mavele yo sweka kumbe swin'wana na swin'wana.

Ndzi nga kucetela kokwana leswaku nsimu ya vona leyikulu va nga yi xavisi kambe va nga yi nyika mina leswaku ndzi ta va komba ku ri ndzi dyondzekile naswona a ndzi nga dyondzeli mahala eka madyondzo ya mina ya swa vurimi ndzi nga va byela leswaku va fanele ku ndzi nyika yona nkarhi nyana va vona hi mina leswaku xana swa vurimi ndza swi kota na naswona ndzi nga kota ku sala na nsimu ya vona leyikulu ndzi ri karhi ndzi byala swilo swa mina leswi ndzi nga ta kota ku endla xibindzwana hi yona naswona ndzi nga kota ku va hlayisa hi mali leyi ndzi nga ta yi kuma eka swa vurimi.

Ku va ndzi hlawula swibyariwa kumbe swifuwo leswi faneleke ndzi langutisa va n'wamapurasi lavakulu leswaku va ndzi pfuna hi swifuwo kumbe swibyariwa leswi ndzi nga ta swi byala leswi nga ta endla leswaku bindzu ra mina ri famba naswona vanhu va kota ku xava leswi swi nga ta ka swi nga durhi loko ndzi swi xava naswona swifuwo swakudya leswi swi swi dyaku swi va swi karhi swi kumeka nkarhi wun'wana na wun'wana.

Misava ya mina ndzi nga endla leswaku laha ndzi nga ta byalela kona loko ku na timpfula ta swi kheti ndzi nga endla laha ku nga ta va na laha ndzi nga ta byalela kona leswaku swin'wana swa swakudya swi va swi ri kahle hikuva loko leswin'wana swi ndzi ta va ndzi seleni leswi ndzi nga ta va ndzi swibyarile laha ndzi nga pfalela kona hi swona leswi nga ta endla leswaku misava mina ndzi va ndzi lulamisiwile leswaku swilo swa mina swi ta va kahle.

Swa olova hikuva varimi lava tshamaka ematikoxikaya va fambisa swibyariwa swa vona emakete va kuma vanhu lava va va tirhelaka lava va kotaka ku va fambiselo swakudya swibyariwa swa vona emakete.

Pulani ya bindzu yo sungula purasi ya laveka hikuva loko munhu a sungula bindzu ra purasi u fanele ku tiva leswaku u ta kuma ndhawu kwihi laha a nga ta sungulela purasi ra yena naswona switirhisiwa leswi nga ta laveka ku va purasi ra yena ri tirha na vanhu lava a nga ta va thola leswaku va nga ri naswona va nga tshembeka xana a nga kota na ku endla pulani ya ku va a tiva swibyariwa leswi a nga ta swi byala kumbe swifuwo leswi a nga ta swifuwo leswi nga kahle naswona a tiva leswaku hi xihi lexi xi nga ta endla leswaku purasi ra yena ri famba naswona ri kuma tikhasimende.

Swiphiqo leswi ni langutanaka na swona loko nguva ya ku byala yi fika ka ha ri nkarhi hi loko ndzi nga koti ku rima hikuva ndzi fanele ndzi hlakula nhova leyi nga ta va yi ri kona naswona va kuma leswaku vanhu lava nga va thola ku ri va ta ku hlakulela nhova a va kona leswi endlaka leswaku sala u ri wexe u nga koti ku hlakula swi endla leswaku u hlwela ku hlakula u ta kota ku byala endzhaku ka nkarhi leswi swiphiqo leswi ni va ka na swona i ku va ndzi kuma leswaku mavele man'wani a ma ku.

Misava leyi hanyaka kahle na swakudya swa swimilana swi tlanga xiave ku va ku hunguta switsotswana hikuva loko misava yi hanya kahle ya kota ku sivela ku ri switsotswana swi va eka swakudya swa swimilana naswona swakudya swa swimilana swi tlanga xiave eka ku hunguta timhaka ta switsotswana hikuva loko yo va yi byariwile eka misava ya kahle swi kota ku mila kwasa naswona a swi ngheniwi hi switsotswana kumbe switsotswana swi kuma swimilana leswi hikuva swi va swi ri kahle naswona swi va swi tshoveleke kahle.

Switsotswana swa swi tiva loko ku ri nkarhi wa ku byala leswi endlaka leswaku loko masiku ya ku byala ya fika switsotswana swi va swi tele ku tlula mpimo leswi lavaku ku hlasela swakudya leswi byariweke naswona ku va na mavabyi ya ku tala hikuva vanhu va dya swakudya leswi switsotswana swi nga swi chela mavabyi.

Xivono xa mina xa nkarhi wo leha na modele wa bindzu, modele wa bindzu ya mina ya swibyariwa leswi hlanganisiweke na swifuwo ndzi nga endla leswaku hi nkarhi wa swibyariwa ndzi byala swibyariwa swa ku tala naswona swo hambanahambana swifuwo swona ndzi nga fuwela swifuwo leswi ndzi nga ta kuma swakudya swa swona naswona misava leyi ndzi lavaka ku rima hi yona ndzi nga xava misava leyi yi nga nona leyi loko ndzi byala swa ku swibyariwa yi nga ta kota ku byala.

Ku va varimi va papalata swibyariwa swa vona eka ku onhaka va nga endla leswaku va byala swibyariwa swa vona eka ndhawu yo pfaleka swin'wana xin'wana xa kona va nga veka darata leyi nga ta pfalela swibyariwa swa vona eka swifuwo leswi swi dyaka swibyariwa.

Nkoka wo dya tinyawa ta le xikoteleni i ku va tinyawa leti nga le xikoteleni ndzi va ti vupfile naswona a ta ha swekiwe kambe to ka ti nga ri xikoteleni wa ti sweka leswi endlaku ku ri ti hlwela naswona u kuma swakudya leswi nga na rihanyo eka swona ku fana na ti-protein na swin'wana na swin'wana. Mbuyelo wa kona eka rihanyo ra vanhu i ku va vanhu va nga vabyi naswona va kota ku swi dya nkarhi wun'wana na wun'wana leswi endlaka leswaku rihanyo ra vona ri va kahle.

Varimi va nga kunguhata ku fambisa swibyariwa swa vona hi makete hi maxelo yo biha hi tilori letikulu leti nga ta kota ku famba hambi ku ri na maxelo ya ku biha naswona va nga endla xiyindlwana laha emakete ya vona leswaku swakudya swa vona swi nga onhaki naswona swi nga khukhuriwi hikuva loko va endla mukhukhu u nga kuma leswaku wa khukhuriwa swakudya naswona swi famba.

Switirhisiwa swa mina loko a ndzo va murimi a ndzi ta swiveka laha endzeni ya ku tshamela leswi ndzi swi tirhisaka ka loko ndzi rima hikuva loko ndzo ka ndzi nga swiveki eka yindlu laha swi tshamaka kona swi nga endla ndzi kuma mundzuku swi nga ha ri kona va yivile makhamba.

Ku va ntsengo wa mali leyi va nga ta va va yi hakerile wu tlakuka hikuva va lava ku kuma tihuku ta vona ti hluviwile leswi endlaka leswaku mina ndzi va hluvula tona ntsengo wa tona wu ta gonya hikuva va xihluvi va tihuku va fanele va endla matimu rohisa va kota ku ti hluva leswi dyaka nkarhi naswona swi endla leswaku bindzu ri kula loko ti va ti hluvule kambe swa lolohisi.